Andivumelani nale ngxelo ngoba abadlali be-esports abazilolongi kangangoko xa sele bedlala imidlalo yabo bayachopha kwaye ke eyona nto endinothi ingumtsalane kule nto bayenzayo yinto yokubana basebenzisa ingqondo nezandla. Ngoko ke loo nto inalo uxinzelelo kubo kodwa ke abanakufaniswa nabadlali abadlala imidlalo efana nebhola ekhatywayo nebhola yombhoxo ngoba abo bantu bona bayaqobeka imizimba ngoba bayisebenzele la nto kangangoko bayazilolonga. Hlobo lokubana abazilolongi ngohlobo olufanayo nabantu abadlala imidlalo ye-esports ngoko ke abanokugqalwa njengabantu abazimbaleki.

I-esports iye ichaphazele impilo yabadlali ngohlobo lokubana laa nto yokubana bajongane nondoqo walo mdlalo bamdlalayo ibangele ukuba babe noxinzelelo lwengqondo, kwaye njengoba kuxinzeleko ingqondo namehlo abo achaphazeleke. Ngoba kulaa nto yabo ehleli nje baqwalasele into enye oko amehlo abo aye aqobeke ngoko ke yeyona nto le leyo engekho sempilweni ngokuba ngumdlali we-esports.

Ukuba bendingumdlali we-elektroniki okanye okanye i-esports bendizo kudlala uCall of Duty, ngoba ndiyathanda ukudlala imidlalo apho ndizokhuphisana khona nabanye abadlali endizobe ndidlala nabo.

Imidlalo ye-elektroniki okanye i-esports akumelanga ukuba ithathwa njengemidlalo yokwenyani ngoba kwi-esports alukho olwaa qobeko lomzimba luba khona xa sele abadlali bedlala ibhola ekhatywayo okanye ibhola yombhoxo. Umzekelo ngoba ke abadlali be-eletroniki nangona beqobeka ngokwengqondo kodwa ke abaqobeki ngokomzimba ngoko ke olo hlobo ayifani le midlalo.

Imidlalo yeevidiyo ayilunganga ngoba iyakuphazamisa ezintweni ezibalulekileyo ekumele uba uyazenza ngoba xa xa sowuziqhelanisile ukudlala imidlalo yevidiyo uyakwazi udlala kude kube sebusuku uphele nento ulale sekuleythi kube nzima uvuka ekuseni. Xa kumele uba uye endaweni ebalulekileyo mhlawumbi uya esikolweni okanye emsebenzini uxakane nokuvuka ngelinye ixesha ungavuki kwa uvuka uphele ungayi emsebenzini okanye esikolweni, loo nto iphele ikufaka engxakini. Okanye uvuke ixesha kodwa ke emini uza kuxakana nento awuzukwazi usebenzisa kakuhle ngenxa yokudinwa ukungalali ngokwaneleyo. Ngoko ke umntu kumele ubana ulala ngokwaneleyo aye ii-video games angazixabisa kakhulu yho.

Imisebenzi yokuzonwabisa ayonto yezityebi qha nabantu abangezizo izityebi banalo ilungelo lokuzonwabisa ngoba ke xa sizonwabisa siyakwazi ukuzinika ixesha loba siphefumle sikhe sizivise kamnandi ukwenzela ubana naxa sesijongene neengxaki sikwazi ukujongana nayo kakuhle. Ngoba ke sisebenzisa sisonwabile kakade ngoko ke umntu kuyanyanzeleka azonwabise ngelinye ixesha angahlali esebunzimeni.

Umsebenzi wokuzonwabisa odinga imali eninzi endinqwenela ukumenza kukudlala imidlalo ye-elektroniki iPlayStation, apho khona ndizosebenzisa izixhobo kunye nediski endizothi ndizifake kula box yePlayStation ukuze ndikwazi udlala imidlalo endiyikhethileyo. Lowo ke ngoyena mdlalo onodinga izixhobo zakhe kwaye udinga nemali eninzi endinqwenela ukumdlala.

Abantu abasebenzisa imisebenzi yokuzonwabisa bayamphila bayabuphila ubomi obupheleleyo hlobo lwabo ngoba apho ubomi abuphelelanga ekuzonwabiseni ngezinto ngoba ke ekugqibeleni kuyanyanzeleka ube nazo nezinye izinto ukuze onwabe ebomini. Ngoko ke ukwenza imisebenzi ukuzonwabisa ayololonwabo ayondawo unofumana kuyo ulonwabo kuphela, ngoko ke andinotsho ukubana baphila ubomi obupheleleyo.